Uyabona-ke mngani wami njengoba ufuna ukuyolobola, okokuqala okufanele ukwazi ukuthi uma ngabe uzoyolobola uqale ubhale incwadi ozoyihambisa-ke kulo mndeni walo muntu ofuna ukumlobola iye komalume bakhe. Lapho-ke uma ngabe usuyihambisile leyo ncwadi bazobe sebekunika usuku lokuthi iluphi usuku ongeza ngalo ngobuzolobola. Uma-ke usuyolobola kufanele okokuqala ube nemali yemvula-mlomo ozofika mawuma esangweni-ke, uyama lapho-ke nomalume bakho noma abakuphelezelile ukuyolobola okuba umkhongi mhlawumpe osuke umkhethile ukuthi uyena ozophatha inkulumo yamalobolo. Bese uba nenani elincane ngoba uzobe usayocela, isigaba sesibili usayocela ukuthi ulalele ukuthi yini noma kungaba yinto engakanani abazoyidinga ezokwanela ukuthi uthathe indodakazi yabo.

Vele imishado emkhulu ebizayo ayinasdingo ngoba ibeka ubunzima bezey'mali kubashadikazi, bethi beqala umndeni wabo sebewuqala ngey'nkinga yezey'mali. Lokhu kogcina sekwenza ingxabano phakathi kwabashadikazi. Into ebalulekile nje ukuthi kube, noma kungathiwa yazi abantu bayahamba beyosayina enkantolo emva kwamalobolo nje awu behambe beyoyisayinela enkantolo ukuthi hhayi-ke sebeyaganana. Behambe beyo kudla idina namalunga omndeni abalulekile kuphelele lapho. Le ndaba yokuchitha iy'mali umeme umphakathi wenze indumezulu yomshado ngenxa yosuku olulodwa uze ugcine ulahlekelwe iy'mali ey'nkulu uzama ukubukwa. Noma ufuna ukubukwa nokujabulisa abantu ukuthi belokhu bencoma ukuthi, hhawu wawumuhle umshado kabani . Kodwa ayikho into oyizuzayo wena nomuntu oshada naye anizuzi lutho ngalokho. Iy'thombe nje, nevidiyo kuphela, ayikho enye inzuzo engale.

Uma ngiqhathanisa izingoma zendabuko nomculo wamasiko ahlukene, mhlawumbe mangithatha mhlawumbe abeSotho, ake ngithi nje amaNdebele, noma-ke amaNdebele, amaXhosa namaZulu. Into engiyibukayo nje yokuqala ukuthi siyayiqhenya, siyayiqhenya ngamasiko ethu, siyayiqhenya ngobuthina, singabantu bomdabu. Nendlela esisuke sibhiyoza, sisina ngayo ikhombisa khona ukuthi siyayithanda futhi siyay'gqaja ngento yethu. Engikuqaphelayo, ukwehluka nje kwendlela yokugqoka nendlela esicula ngayo. Thina maZulu siyaye sithande ukuthi sishaye ihlombe ikakhulukazi bese kuthi-ke, ngicabanga ukuthi amaTswana noma amaSotho bona bavamise ukusebenzisa impempe bese beshaya iy'nyawo phansi. NamaXhosa imvama nawo aye enze njalo.

Umbono wami ngokuthi uhlale nomuntu ongashadile naye, kuhle kubi kuhle kubi. Kuya ngokuthi lowo muntu ophilisana naye uneyinhlelo ezinhle yini ngawe. Kwesinye isikhathi kungaba ukuthi nihlala nobabili nibambisene kwenza ukuthi kube lula ungasindelwa mhlawumbe, ukukhokhele irenti nokuthenga ukudla bese kuba khona ezinye izinto enibambisene ngazo eziniyisa phambili. Mhlawumbe omunye aqhubeke ney'fundo, yabo? Kube khona nje izinto enibambisana ngazo ukuya phambili ngempilo bese kuthi yonke into uma ilungile-ke bese niyashada. Kokunye, kubi ngokuthi uma mhlawumbe kuwukuthi aniphilisani kahle, mhlawumbe kuyashawana nomunye akumkhathalele omunye nje kuyasetshenziswana hhayi, ngoba kuhloswe ukuya phambili, kubi-ke ukukipita ngaloko. Kodwa nje uma kuwukuthi abantu babambisene futhi baney'nhloso ezinhle omunye nomunye ayikho nje inkinga.

Alukho uhlelo lokufunda ulimi, noma igxathu engike ngalithatha ngaba yingxenye ekuthatheni kwalo ukwazisa ubumqoka bokwazi ulimu oluthile.

Imigubho yendabuko yamaZulu ishintshe ngokuthi, kube ekufikeni kobuchwepheshe noma kwemfundo kwenze abantu bagxila ey'ntweni ezizobalethela imali, ey'ntweni ezizobalethela imali nokuthi besimame bangabe besanaka iy'ndlela zesintu zokwenza izinto. Noma-ke ukugubha amasiko, noma imigubho yendabuko leyo. Kuze kwaba ukuthi kuze kuqikelela abantu abathile abanakekela, izinto zomdabu abagcina benza imizamo yokuthi kukhunjulwe imigubo yendabuko yamaZulu.